Dumela monghadi. O bua le Nthabeleng. Monghadi, ke ne ke founa mabapi le bothata bo o ke nang le bona. Maobane motlakase o ile wa tsamaya, o tsamaile nako e telele. Mme itse ha o kgutla xwa kgutla ka matla. Ya ba router eo ke sebetsang ka yona ya mosebetsi e a senyeha. Hana jwale ha hona ntho e ke e sebedisang hobane router e se sentswe ke motlakase ha o ne o kgutla ka bohale maobane. Ke ne ke founa Monghadi ho tsebisa bothata bo o ke kopaneng le bona. Ke a leboha.

Ke tla tlameha ho etsa bo nnete ba taba ena. Ke ikopanye le batho ba library hore na bothatanyana bo hokae? Ha ke qetile ke be ke ngolla mmuso ke ba bolella ka bothata bo re kopanang le bona ba Wi-Fi. Le hore baithuti ha ba sa kgona ho etsa mosebetsi wa bona hantle kapa ka nepo hobane ba na le bothata ba Wi-Fi.

Moradi wa ka, ha re bue hanyane. Mehleng ya kgale, batho ba ne ba ngolla baratuwa ba bona mangolo. Ba emela dikgwedi kapa dikgwedi tse pedi pele ba ka fumana karabo. Le ha ho ne ho le jwalo, ho ne ho le thata, empa ba ne ba na le mamello. Ba ratana ka nnete mme itse ho be teng mohala wa thekeng dintho di ile tsa ba bonolo haholo. Hobane o kgona ho bua le motho neng kapa neng nako eo o batlang ho bua le ena.

Ke nahana hore ntho e ileng ya etsa hore leshala la ka la router le shwe, e ka nna ya ba ha keba le charger pele ke tsamaya. Kapa charger ya cable ha ya sebetsa hantle kapa motjhini o se o tsofetse. Kapa mohlomong lebaka le leng e ka nna yaba ke e sebedisa haholo. Mme hore ke lokise bothata boo, ke ka etsa jwang? Ke ka leka ho e charge hape ke bona hore na charger ha se yona e nang le bothata. Kapa ka e restart kapa ka itima le ho e bulela hape. Ka hlahloba hore na dipolaka di sebetsa hantle.

Mefuta ya dipina tseo nka di kgethang, ke dipina tsa lerato. Hobaneng, hobane ke letsatsi la lerato. Pina e monate ya lerato e kgothatsa maikutlo e hopotsa banyalani lebaka leo ba nyalanang ka lona. Mohlala, Brenda Fassie wedding day, Sjava Umqebo. Hape nka bapala dipina tsa setso le teboho. Hobaneng, ho bontsha teboho ho Modimo le badimo. Le ho hlompha meetlo le bo le bo ra kgona. Ke karolo ya boraro ya lenyalo, ho kopanya malapa.

Bana ba ka, e reng ke le hlalosetsa hore na streaming ke eng. Streaming ke ha o shebella video, difilimi kapa mmino ka internet. Ka nako eo o shebellang ka yona ntle le ho jarolla pele. Ke jwalo ka ha re shebile TV e phelang empa e le ho tswa ho internet. Jwalo ka YouTube, Netflix, Disney Plus kapa Showmax. Empa hore e sebetse, mehala ya lona e tlameha ho ba le internet. E leng hore le be le Wi-Fi kapa le sebedisa data ya cellphone. Ke hore difilimi tseo le di shebellang ha di bolokehe ka hara phone. Di tlameha ho tla ka internet-eng ha le ntse le shebella. E le jwalo ho internet e haella kapa e fokola. Difilimi di ka ema kapa di ka emela tsa thiba.